Ee, mosuwe o a tlameha ho hlomphuwa. O a hlomphuwa ka baka la hore ke yena a rutang bashemane a ba bolelang hore e kgone ho ba banna. Ka hoo, ke mo bona e le mosuwe e leng hore kgale ke mo bona ka mehla ya pele, ke yena o e ntseng ke mo bona le ka mehla ya kajeno.

Seboko ke lebitso le e le hore ke la family. O tla ba Katleho Mabalane, e leng horeng Mabalane ke lona lebitso la family. Katleho ke lona lebitso e leng la hao. Ka hoo seboko ke sona lebitso la family yohle.

Ha ke kgolwe hore mofu a ka halefa ha ho nkuwa lekoko le ntse le le hantle le maemong a lokileng ho sebediswa lona, hoba malapa ha wa lekane. Ho hlolehile ho behwa ha tjhelete ha mofu a se a ile la pele a ya hore o kgone ho ho hlabuwe kgomo le nku ka nako e le nngwe. Ka hoo se se ruta hore tlamehile ho bolokwe tjhelete, e le hore ha mofu a se a ile ho kgone ho etsuwa moetlo ona.

Se sebaka ke hore batho ba baholo ba ka re rutang ka meetlo ha ba sa le yo lefatsheng lena ebile di-family tsa kajeno ha di sa utlwana hantle. Ba tsebang ba iketsetsa meetlo ya bona ba le bang. Ba sa tsebeng kapa ba se nang kgahleho ho tsa meetlo ha ba di kene ebile ha ba batle le ho tseba hore moetlo ona o etsuwa jwang.

Lesela la kobo tsa Basotho le hlaha hona mona Afrika. Hoba ha o ya mafatsheng a mang, o kekebe wa e thola kobo ya Basotho. Kobo ya Basotho hangata o tla e fumana naheng ya Lesotho moo e rekiswang teng ke Basotho le teng moo Basotho ba dulang ba e apere kamehla.

Ke tshepa hore motho le motho o na le tumelo ya hae eo a kgonwang ho yona. Ba bang ba a keteka ka Keresemese ba bang ha ba keteke Keresemese hobane ba ketekang ba dumela ho seo ba se dumelang. Ba sa ketekeng le bona, ba dumela ho seo ba sa dumelang. Ka hao di le pedi o mong le o mong ho tumelo ya hae o bona e mo sebeletsa ka tsela eo e mo sebeletsang ka yona.

Seo re ka se etsang ho kgutlisa kgahleho ya batjha ho dintho tsa setso ke hore dikolong mona ho tlamehile hore batjha ba rutwe ka ntho tsa setso. Le mahaeng batswadi ba tlameha ho ruta batjha. Ho ka ba le moetapele a le mong oo a ka bokellang batjha kaofela, a ba ruta ka meetlo ya Sesotho.

Ho kena kereke ho molemo hoba o rutwa tse ngata tse ngotsweng bibeleng. O rutwa ka ntate Modimo le Jeso Kreste. Ha o sena thuto ka tseo, ho kena kereke ho molemo haholo hoba o tlabe o ipalla buka a o tswang ke bible, le moruti o tla o fa thuto ka bible ya kereke.

Re fuwe diboko ka hore re kgone ho tseba hore mang o tswa nqeng efeng, mang o tswalwa ke mang. Ka hoo ho ba bobebe hore re kgone ho ikarola re kgone le ho tsebana hore mang ke mang. Le ka hoo wa etsahala hore monna ha batla ho nyala mosadi, a tsebe seboko sa mosadi hore ke mang, a se ke a nyala sebokong se leng sa hae.

Morena o tlameha ho utlwisisana le baeletsi ba hae. Ha morena a inkela diqeto a le mong setjhaba sa hae se ke ke sa mo hlompha, setjhaba sa hae se ke ke sa etsa tse loketseng. Ka hoo ha a sebedisana le baeletsi ba mamela setjhaba ebile ba tlisa ditaba tseo ho morena. Morena a nke ditaba tseo a bonang hore dibetere for setjhaba a di fe baeletsi. Ka hoo moeletsi, o tla dula fatshe a bontshane le morena hore ena taba re ka rarollla ka tsela efeng. Ho a sebedisana moreneng.